Ziindleko zonyango, uninzi lwabantu alunakuhlawula iindleko zonyango, ngakumbi abo bangenawo umshwalensi wezempilo. Oku kubangela ukuba baphoswe ziintlanganiso okanye balibazise ukuba bafune unyango. Enye yezinto, ukufikelela nzima. Ezinye iindawo ngakumbi ezisemaphandleni zikude kakhulu kwizibhedlele okanye kwiziko lonyango. Oku kuthetha ukuba kufuneke bahlawule imali yokuhamba okanye bachithe ixesha elide endleleni. Enye yezinto uxinzelelo kunye nexesha elincinci, abantu bayazithintela kuba besoyika ukuva ukuba banesifo esinzima okanye umhlaza.

Ewe, ndicingela ukuba abantu abadala bakhathalelwe kwaye baxatyisiwe luluntu eMzantsi Afrika kuba kaloku iinkonzo zempilo zikhulisa ingqalelo kwiimfuno zabantu abadala, ngakumbi kwizibhedlele zikawonkewonke. Kwaye kukho amakhaya okhathalelo labantu abadala kunye neenkqubo zoluntu ezijongise kubo. Ndingagqibanga, kukhona kunye nenkxasomali yabantu abadala enceda uninzi lwabantu abadala eMzantsi Afrika. Kwaye abantu abadala kwizitolo ngezitolo kuqaliswa ngawo, into etshoyo ukuba baxatyisiwe.

Imali yenkamnkam evela kurhulumente eMzantsi Afrika inceda kakhulu abantu abadala kodwa ayisiyiyo yonke into abayidingayo ukuze bafikelele ngokupheleleyo kukhuthalelo lwempilo. Ukubonelela ngemali engenayo ibanceda abantu abadala ukuba bakwazi ukuthenga amayeza, ukudla okusempilweni kunye nezinye iimfuno zempilo ezisisiseko. Ngaphandle kwemali enjalo, abantu abadala abaninzi bebengayi kubanako ukufumana unyango okanye iintlanganiso zonyango. Ixabiso lenkamnkam lincinci kakhulu, imali oyifumanayo ayihlali ibonelela zonke iimfuno zempilo.

Okokuqala, kufuneke kuqeshwe okanye kuthunywe umnakekeli oqeqeshiweyo onokumnceda ngeemfuno zakhe zobuqu, njengokuhlamba umzimba okanye nokutshintsha iimpahla zangasese ngelixa ehlonipha imbeko yakhe. Kufuneka kubekho indawo ecocekileyo nefikelelekayo ekhaya enezixhobo ezifanelekileyo ezifana nezihlangu ezikhuselekileyo, izixhobo zokuzihlamba ezifanelekileyo kunye nezixhobo zokunceda ukunyameka ukhuselo lwakhe xa esebenzisa indawo yokuhlamba. Kwakhona kufuneka ukuba aphathwe ngothando, nobubele kwaye zikhuthaze, akhuthaze ukuzimela kumntu odinga unyameko.

Makhulu, ndiyakuva kwaye ndiyayiqonda indlela oziva ngayo ngoku uhlala wedwa emzini wakho. Kubalulekile ukuba uzive unxibelelwano nabanye abantu kwaye unendawo ekhuselekileyo nenobuhlobo apho ungaphumla khona kwaye wonwabe. Ukukhangela ikhaya labantu abadala kungaba lukhetho oluhle kuye kuba uya kuba nentsebenziswano nabantu abaneminyaka efana nawe. Unokufumana uncedo lwangoko xa lufaneleka kwaye ugcine impilo yakho nomoya wakho usempilweni. Nangona kunjalo siza kujonga ngokucingisekileyo iindawo ezahlukeneyo ukuze sifumane leyo ekulungeleyo.

Okokuqala, ungasebenzisa i-pill organiser eneenxalenye zosuku ukuze ugogo akwazi ukubona ngokulula amayeza okufuneke awathathe ngosuku ngalunye nakwixesha elithile. Okwesibini, ndingagcina umthamo kunye nemiyalelo ecacileyo ebekwe endaweni ekhumbulekayo, umzekelo efrijini okanye kwindawo egqibeleleyo ekhaya. Okokugqibela, ndingasebenzisa iindlela zokumkhumbuza ezifana ne-alarm yefowuni okanye i-alarm yesibalixesha esilula ukuze imkhumbuze ukuba lixesha lokuthatha amayeza. Ngoko ndingakwazi ukuba ndimgcine esempilweni.

Dadewethu, kwikhaya labantu abadala umama angafumana unyameko olukhethekileyo nolungapheliyo, oluquka uncedo lwezonyango olufanelekileyo, ukuncediswa kwiimfuno zakhe zemihla ngemihla kunye nendawo ekhuselekile apho engaziva ekhululekile. Abasebenzi abaqeqeshiweyo bahlala bekhona ukumbonela ngonyamelelo lwangoko xa kukho imfuneko, nto ebaluleke kakhulu xa umntu ehlupheka zizifo ezinzima okanye ebuza uncedo ngokukhawuleza. Ukongeza, kwikhaya labantu abadala umama angaba nethuba lokudibana nabanye abantu. Unceda umama nempilo engcono yomzimba nengqondo oko.

Okokuqala, kukho imvakalelo yothando nobuzalwane, apho abantwana beziva ngathi banoxanduva lokunyamekela abazali babo ngokuthe ngqo baze bazive besoyika ukuba ukuthumela abazali babo kwikhaya labantu abadala. Okwesibini, kukho ukungaqiniseki okanye ukungathembi ngeenkonzo zekhaya labantu abadala. Abazali babo baya kufumana unyameko olufanelekileyo na kwaye bayasoyika, boyika ukuba baphathwe ngendlela engafanelekanga. Kwakhona amanye amaxesha kukho iingxaki zezimali ezibangela ukuba kuthathe ixesha ukusebenzisa izibonelo zokunyamekela ikhaya labantu abadala.

Into endinoyenza eyokuqala kukuba ndimyeke ayidlakaze le mali, ndingamphakeli endlini ukuze abone ukubaluleka kokuba athenge igrosari. Okwesibini, emveni kweso senzo ndingaba ndimthathe, ndimbeke phantsi, ndimcacisele indlela anokuthi ayisebenzise ngayo imali esengqondweni ngaphandle yokuba ayidlakaze utywala nokuba obu tywala abugqibela kuyo buzomlimaza njani emzimbeni yena kuye. Okwesithathu, ndingambonisa abantwana aba abadinga uncedo lakhe. Njengamntu umdala yintoni anoyenza ukuba ancedise ekuphilisweni kwabantwana kwiimpilo zabo nakwizinto zabo zesikolo?